Ha ke tsebe meriana eseng melaong, mme ha ke soka ke, ha ona seo ke kileng ka se utlwa, kapa ka se bona ka meriana eseng melaong.

Dipapatso tseo ha di nthabise hohang hoba di laola batho ka ntho tse leng horeng di keke tsa etsahala. Mme batho ba qetelletse ba rekile ntho tseo papatso eo e ba jwetse hore e tlo di phethahala mme be di sa phethahale. Ke ho bapala ka maikutlo a batho feela.

Ene e sa re tshwara hantle hohang, ne re sa kgone ho di etsa ntho tseo. E nngwe ene le bohloko ke hore rona ka lapeng hone ho sena motho a sebetsang mosebetsi o hantle. Empa hone hona le mme ne, o ne a rekisa so ha lockdown-o ene e le teng. O ne a sa kgone ho ya lo rekisa dintho tsa hae. Se ka ha mesebetsi ene e kwetse, ne a sa kgone ho tswela pele ka mosebetsi wa hae. Dijo ne di sokoleha le tjhelete eo bane ba re fa yona ya dijo e mne e se enough hakalo. So ene e sa re tshwara hantle, ha ra kgona ho etsa ntho tse ngata ka yona lockdown-o eo.

Ha ke soka ke reka dipidisi tse theosang mmele ka ha ke se na mmele o moholo hakalo.

Ke kotsi ya ho tjhaiswa ha dikoloi, empa dikoloi tseo ha di a tjheisana. Di batlile di tjheisana. Mme pele di tjheisana kha di kgona ho kgutlelana mara hona le moo di ileng di a thulana teng ka pela mahlo a ka.

If-e taba ena ele thata ho bona, ba ka batla motho a ka salang le bana. Bona ba itlhokomele le mpa tsa bona hore ba se ke ba ba le stress-e se se ngata. Le hore ba se kebe ba imelwa ke mathata a mangata hoba le tloba le stress-e se se ngata hodima ana le stress-e sa hore o hlokomela bana, mme a imme.

Dumela ngaka. Ke founa tjena ke batla ho leboha ka ho nthusa hane ke le sepetlele. ke lemohile hore dingaka di tseba seo di se etsang. O ntlhokometse ka lerato le mamello, mme ke batla ho o leboha. Ke phetse tjena kajeno ka baka la hao, ha ke tsebe ke ho lebohe jwang mara ke lebohile haholo.

Motswalle ke ya o rata ebile ke ao kgathalla. Ke ikutlwa e sa ntshwara hantle taba ya hore o dula o nwa, o lebala le nako ya ho nka dipidisi tsa hao. Ene ha e hantle for health ya hao. Jwalo ka mokgotsi wa hao ke bua tjena hobane ke o kgathalla mme ke batla o be hantle, o kgone ho phela nako e telele. Ke kopa feela o mmamele dipidisi tsa hao ka nako, o hafole ho nwa haholo.

Ke a leboha haholo ka ho nromella moo honang le ditsebi tse loketseng. Thuso eo e mpholositse bophelo.

Nka eletsa dikolo, SGB mmoho le batswadi hore ba ka boloka maphelo a bana ba bona ka ho sheba dintho tse seng hantle for bana sekolong. Le hoba thibela from ho reka dintho seterateng, ba di reke ka hara sekolo. Sekolo ebe sona se fang bana dijo tse ba tla di reka. Le batswadi ba check-e ditholwana tse hantle for bana ka tlung hore mmele ya bona e dule e bolokehile.

Banna hangata ha ba itlhokomele ka mokgwa o lekaneng, eleng se etsang hore ba ane le mafu a sa foleng. Ho hlokahala matsholo a pepeneneng le a fumanehang ha bonolo hoba hopotsa bohlokwa ba tlhokomelo ya bophelo.

Ka mehla re leka ho araba ka potlako ha re bitswa. Empa hona le mabaka a ka senyang nako ya ho fihla polasing. Tsela e isang teng ekaba mpe kapa e tsitsang, mme koloi ya thuso e ka tshwara ke ditlhoko tse ngata ka nako e le nngwe. Haholoholo ha eba hona le kotsi kapa mokudi ya tepelletseng. Re kopa kutlwisiso le mamello ebile re sebetsa ka thata ho ntlafatsa tshebetso ya rona hore re fumanehe ka pele ha ho hlokahala.

Ho tjhakela batsofe ho tlisa diphephetso tse kang ho hloka tshehetso ya lelapa, boitshwaro bothata, maemo a tikoloho a sa lokang, ho hloka kananelo le bohloko ba ho bona ba kulang. Le ha ho le jwalo, mamello le lerato di thusa ho sebetsana le tsona.

Ha ke soka ke utlwa letho la ditleliniki tsa ho rera lelapa tseo eseng nnete. Ene ha hona tseo ke di tsebang.

Ho nwa meriana eseng molaong ho ka baka tlwaelo, mathata a kelello, ho senyeha ha ditho, ha ditho tsa mmele, mathata a boitshwaro le kotsi ya lefu.

Ha se sireletsi se taboha, baratani ba lokela ho nka morning after pill ka pele kapa ba ka etela ngaka. Ba ithute tshebediso e nepahetseng ya ditshireletso.

Dikankere ke mafu a boima a amang batho setjhabeng, a kang tsa matsoho le sefuba. Ho bohlokwa ho ya ka mehla. Ho itlhokomela ka tsela e nepahetseng le ho ya ngakeng ha eba hona le matshwao.

Matsholo a lebollo la sepetlele a thusa banna ka hoba tshireletsa mafung a thobalano. Hoba fa tlhokomelo e bolokehileng le hoba ruta ka bophelo bo botle.

Ha ke soka ke utlwela ka moriana o fokotsang mmele. Mme ke nahana hore meriana e meng e fokotsang mmele ha e sebetse hantle, ke meriana feela nje.

Ke kgotsofala ka ditente tseo ha eba di sa bontshe pepeneneng. Le hlompho ya sephiri sa mokudi.

Banna ba bangata ba imelwa ke kgatello ya ho tlameha hoba batshehetsi ba malapa, empa ba sitwa ho bontsha bohloko ba maikutlo ka lebaka la ditumelo tsa setjhaba. Sena se beha kotsing ya ho kula dikelellong, empa ba sa fumane thuso hobane bohloko ba bona ha bo nkellwe hloohong. Ho hlokahala hore setjhaba se eme, se ame kelello le ho amohela hore le banna ba hloka tshehetso ya maikutlo.